Swa koteka eka masiku lama hi hanyaka eka wona ku endla mali hi swa hi swihangalasamahungu, swa koteka swinene. Hikuva loko u vekela ti-video, kumbe ti-photo, swithombe, kumbe ku burisana ko karhi ku na loko swi fikelela vanhu va ku tala swi endla leswaku munhu a kuma mali yo tala.

E-e, AI yi nge pfuki yi yimbelele ku fana na munhu. Kambe yi nga endla leswaku tivhidiyo yi ti endla ku endle yona, ku nga endlanga vanhu lava hanyaka.

A ndzi ta va tshika va tirhisa ndzi tlhela ndzi va tsundzuxa leswaku Wi-Fi yi chipile eka ku xava data siku na siku naswona va nga yi vekela lomu vona va tshamaka kona. A ku nga ta va na xiphiqo loko va karhi va yi tirhisa hikuva va ta yi tirhisa swo karhi nyana, naswona ya tirhisiwa hi vanhu vo tala.

AI yi kahle eka vutomi bya namuntlha hikuva yi olovisa vutomi. Munhu wa yi tirhisa ku ku ku endla vulavisisi byo karhi, wa yi tirhisa eka swa dyondzo leswaku yi n'wi pfuna, wa yi tirhisa eka swilo swa siku na siku kumbe ku ku va munghana wa yena leswaku a vulavula na yona, tinkingha hinkwato ta yena.

Ku pimela leswaku munhu u tirhisa data yo tanihi kwihi siku. Naswona munhu a tirhisa mavito to ya yena ku ku nghena eka Wi-Fi, leswaku a ta tirhisa foni yin'we hi siku loko a karhi a tirhisa swilo swa nkoka ntsena.

Ni nga vula leswaku vutomi a byi le ka swihangalasamahungu. Nakona vutomi bya swi ma bya swihangalasamahungu hi ko tala i vutomi bya mavunwa. Ku kuma mahungu va fanele ku vona mahungu kumbe ku yingisela xiyanimoya hikuva mahungu ya le ka swihangalasamahungu hi ko tala i mahungu ya mavun'wa, laha munhu a ti sungulelaka ku vulavula ko nkarhi, lo ku loko ku ri karhi ku jikajika ku hetelelaka ku va mahungu lama twiwaka hi wun'wana na wun'wana.

U nga yi sirhelela hi ku endla hi ku yi nyika vito u tlhela u yi nyika password-i. Naswona u yi endla leswaku yi tumbela, ku nga vi leyi kumekaka hi nkarhi na nkarhi loko vanhu va ri karhi va search-a Wi-Fi eka tifoni ta vona. U nga tirhisa WPA two kumbe WPA three ku sirhelela Wi-Fi ya wena.

Loko ndzi xaveriwa riqingho ra mina ro sungula a ku ri twenty thirteen. A ndzi ri na khume mune wa malembe. A ku ri riqingho ra mina ro sungula. A ndzi tsakile swinene hikuva vo tala vanghana va mina tinqingho ta vona a ku ri leti a vo le hundziseriwa kumbe ku nyikiwa. Kambe ya mina a ku ri leyi a yi lo xaviwa evhengeleni, a yi xaviwile hi tatana wa mina. Leyi a ndzi lo ti khetela hi nexe leswaku ndzi lava leyi, ku nga ri na mhaka leswaku ntsengo wa yona a ku ri mali muni.

Nhlokomhaka leyi ndzi tsakisaka ya mitlangu na vuhungasi. Hikuva ndzi rhandza mitlangu hi ku hambanahambana ka yona, hambi i bolo hambi i bolo ya mavoko, bolo ya milenge, hambi i khirikhete, hambi i rugby kambe laha ndzi tsakelaka swona. Na swa vuhungasi ni rhandza mahungu ya lavo ya vuhungasi hi mbilu ya mina hinkwayo.

Ina, ku yingisela tinsimu eka inthanete swa pfuna leswaku tinsimu ti hangalaka hi ku hatlisa hikuva, a wu yimeli leswaku qambi kumbe vaxavisi va ta eka ndhawu leyi u tshamaka eka yona. Kumbe u yimela ku xava kambe hi nkarhi wolowo loko tinsimu ti humesiwa wena u nghena eka inthanete, u ti yingiselela tinsimu ta wena hi ku rhandza nkarhi na nkarhi ku nga khathaleki leswaku u le kwihi.

Ku xanisiwa hi computer i ku va u teka nkarhi wa wena wa siku hinkwawo u tshamela khomphyuta. Vutomi bya wena byi hanya kumbe ku rhendzeleka hi exikarhi ka khomphyuta. A ku na leswi u swi endlaka evuton'wini, a wu ti ololi, a wu vulavuli na vanhu van'wana ku kuma vutivi hi swa vutomi. Kambe wena u tshamela computer siku na nhlikani.

Ina, a swi ta endla leswaku vanhu lavakulu, na vana lavatsongo va kota ku twisisa hi vuenti leswaku riqingho ri tirha njhani hikuva ku ta va ku ri ririmi leri ra vona va nga ri tolovela kumbe ririmi ra manana.

Hi ku tirhisa ti-password-i leti ti nga fambelaniku na mavito ya wena, kambe leti ti nga tiya swinene kumbe ku leha. Leti ti nga ti nga vhumbekeki hi ku olova.

khomphyuta yi pfuna ku endla vulavisisi byo kari,, ku tsala ku dyondza. Riqingho ri ku pfuna ku vulavula na maxaka na vanghana, ku endla vulavisisi, ku teka swinepe na ku dyondza. Kambe swi tlhela swi va na vubihi hikuva, u nga va addicted eka swona swi ri swimbirhi. Kumbe ku swi tirhisa hi ndlela yo biha, ku vulavula na vanhu u nga va tivi.

Loko vanhu va ri elayiburari ku na vulavisisi byo karhi lebyi va nga byi lavaka. Loko ku ri na Wi-Fi swi ta endla leswaku vulavisisi bya vona byi olova hikuva va ta tirhisa inthanete mahala. Hikuva van'wana va va va nga ri na data tanihileswi ndhawu leyi hi tshamaka eka yona ku nga ndhawu, ya le matikoxikaya laha mindyangu yo tala ku nga leyi hluphekeke yi nga ri ki na mali.

Mahungu man'wana na man'wana a ma ta tiyisisiwa leswaku hi wona. Magazini a yi ta tala mahungu yo aka kumbe ku khutaza ku tlula ku vulavula hi vanhu van'wana kumbe ku haxa mahungu ya mavun'wa minkarhi hinkwayo.

Swi cinca hi ndlela leyinene na ndlela yo biha. Khale vanhu a va tshama va vulavula tanihi ndyangu va bula va tivana. Kambe eka nkarhi wa sweswi swi endla leswaku vanhu va va tshamela tifoni loko va tshame swin'we, un'wana na un'wana a a languta riqingho ra yena kambe swi tlhela swi va kahle hikuva loko hi lavana hi kumana hi ku hatlisa.

I vafambisi va xitichi xa Munghana Lonene, ML FM. Xitichi xa vatsonga laha Afrika-Dzonga. A va vulavula hi ta maphorisa manharhu lava va ha ku ku lahlekaka kambe mintsumbu ya vona ya ha ku kumeka.

Switichi swa swiyanimoya leswi mina ni swi tivaka hi leswi landzelaka i Munghana Lonene, Phalaphala FM, Motsweding FM, Metro FM, Ukhozi FM, nine four seven, SA radio na ya xitori lexi ndzi nga kula ndzi karhi ndzi xi yingisela kumbe ni xi tivaka i xitori xa xitlangu wa Mina Hi Mina eka Munghana Lonene FM xitori lexi tlangaka siku na siku exikarhi ka vhiki.

Ndzi nga download-a switori swo hambanahambana leswi ni nga ta sala ni swi vona swi va efonini ya mina leswaku data liya a ndzi nga koti ku yi tirhisa ndzi yi tirhisa ndzi tlhela ndzi endla leswaku ni nyika van'wana data ya mina va khoneketa tifoni ta vona eka data ya mina leswaku va ndzi pfuna ku yi herisa loko yi ri ka yi la ku fika hi nkarhi wo heleriwa leswaku ndzi yi tirhisa.

Swi ya hi ku i netiweke ya yini tin'wana tinetiweke a ti khomi kahle to tala leti nga ri ku eka nxavo wa le henhla i tinetiweke leti karhataka eka tindhawu to karhi leti khomaka etindhawini tin'wana tindhawini tin'wana ti nga khomi kambe leti nga na nxavo we le henhla ti na netiweke ya le henhla swinene tikhoma eka tindhawu to tala loko u ri matikoxikaya a wu talanga leswaku u hlupheka hikuva ti va ti khomile kambe leto chipa a matikoxikaya hi ku tala a ti khomi.

I matirhiselo na nxavo van'wana va tirhisa data ku tirha hi yona van'wana va tirhisa data ku endla xikombelo xa mintirho kasi van'wana va tirhisa data ku vula ku ku ku ku tirhisa WhatsApp na ti-Facebook-u hi swona swi endlaka leswaku vanhu va pima leswaku va xava data va va lawula leswaku va xava data yo fika kwi.

Mahungu ya mitlangu lawa a ndzi ya hlaya khale i phepha ra Laduma leri a ri huma hi siku ra wavunharhu rin'wana na rin'wana a ri xavisiwa hi wona ni nga tshama ni ya hlaya sweswi mahungu ya mitlangu yi kumeka kumeka etifonini laha u ma va ku sendelaka wona eka WhatsApp kumbe u ma vona eka swiyenge swo hambanahambana swa mabulu ku fana na Twitter na Facebook kumbe va ku sendela wona eka WhatsApp.

Swi na switandzhaku leswinene hikuva mahungu ya fika hi ku hatlisa nakona a ku na a swi na mhaka leswaku mpfhuka we le kwihi wu le kwihi kumbe wu lehe ku fika kwihi ma nga fikela na vanhu lava nga ndzhandzheni kumbe a matikweni ya le handle ya le kule a matikweni mambe xo biha hileswaku vubihi kumbe switandzhaku hileswaku ku nga sendela mahungu ma mavunwa ma tlhela ma hatla ma fika van'wana loko va kume mahungu a va lavisisi leswaku i ntiyiso kumbe i mavunwa na vona va tlhela va teka va ma hundzisa leswi swi nga va ku na switandzhaku swo biha eka mahungu malama ma vaka ma karhi ma fambisiwa.

Tinsimu leti ndzi ti yingiselaka loko ni lava ku kuma ku tshemba i tinsimu ta vukhongeri kumbe tinsimu ta gospel-e leti ndzi ti yingiselaka eka Spotify kumbe eka Apple Music.

Ti hambani system-e leyi ti nga na yona hinkwato endzeni ka tona hi swona swi hambanyisaka tifoni ta ku tala i system-e leyi ti tirhisaka kumbe ti yi tirhisaka kungari hi ku ya hi maakekelo ntsena hikuva na maakekelo ya tona a ya fani ehandle.

Series leyi ni nga tshama ni yi vona i series ya Prison Break yi nga na ti-season ta ntlhanu series ya Prison Break yi vulavula hi hi hi vamakwenu vambirhi laha lonkulu a khomuweke a nga ri na nandzu va yo n'wu rhwexa nandzu wo ka wu nga ri wona lontsongo a veka vutomi bya yena ekhombyeni hi ku ti khomisa leswaku a ta ya a ya pfuna buti wa yena ku ejele.

Rivilo ra inthanete leri lavekaka ku stream-a i five gig, four gig kumbe loko u tirhisa fibre ku nga laveka ten mega byte per second. Ya hi rona rivilo leri ri nga endlaka leswaku inthanete ya wena yi stream-a hi ku hatlisa yi nga vi na swikhedzekhedze swo karhi kumbe ku yimayima.

Ina swi fanerile hikuva vanhu va nga tirhisa data yo tala kumbe data yo tlula mpimo, va ri karhi va endla swilo leswi nga ri ki swa xikolo, kumbe swilo leswi nga ri ki swa nkoka kambe va ri karhi va vona swa ti-Facebook-u kumbe swin'wana swa swihangalasamahungu leswi nga kona. So ya swi na nkoka ku va munhu a pimeriwa un'wana na un'wana ya data ya siku, leswaku u tirhisa data yo tanihi kwihi siku na siku. Eka.

Ina xilo xin'wana na xin'wana lexi xaviwaka laha Afrika-Dzonga xi va xi katsiwile na VAT. I nchumu wihi kumbe wihi eAfrika-Dzonga lowu xavisiwaka loko u xava, eka ntsengo lowu u u u bohiwaka wona va va va katsile VAT ya tiphesente to karhi leti katsiwaka kun'wana na kun'wana laha u xavaka kona.

Ina ya nga tirha kambe eka masiku lama hi hanyaka eka wona vanhu vo tala a va na wona nkarhi wa ku tshama hansi va hlaya leswi tsariweke ebukwini, ephepheni, kumbe kwihi kumbe kwihi, kambe va hlaya etifonini. Swi a kahle leswaku va tshika leswa xikhale swa ku tsala hansi e maphephahungu, va tsala etifonini, ku va ku ri leswi mahungu ya vona ya hangalasaka xiswona. Leswaku va ta kota ku kuma vahlayi vo tala.

Ina ti kona leti u ti tirhisaka ku stream-a kumbe eka swihangalasamahungu, ntsena leti ti nga tirheki tanihi mobile data kumbe data leyi nghenaka eka inthanete yin'wana na yin'wana. Swipimelo swa yona kumbe swi maendlelo ma yona ku va ku ri ku stream-a kumbe ku tirhisa swihangalasamahungu ntsena, yi tirha yi tirha swona ntsena. Naswona ya xaveka yi tlhela yi hela hi ndlela ya kahle ku tlula loko ku ri data yinene u ri karhi u yi tirhisa ku stream-a kumbe u yi tirhisa ku nghena eka swihangalasamahungu swa le ka social media.

Ina wa khansela nkarhi wihi kumbe wihi, a ku va ku ri kontraka leyi u va ka u yi sayinile, i xi i xiboho xa n'hweti na n'hweti. N'hweti leyi u titwaka u nga yimanga kahle hi swa timali kumbe swilo swa wena swi nga tshamisekanga u pfumeleriwa ku va u u yima u wisa, u ta tlhela u sungurisa eka yin'wani n'hweti loko u tatwa swa timali ta wena kumbe xiyimo xa wena ina xi ri eka xiyimo lexi ku pfumelelaka ku va u hakela kumbe u ya emahlweni na ku vona swilo swa wena.

Ina ku na ku hambana ku durha ka three G, four G na five G. Loko data yi tele swi endla leswaku yi durha swinene, loko data yi yi koka hi rivilo lerikulu swi endla leswaku data yi durha kunene. Data yi durha hi ku ya hi ku yi tele ku fika kwihi naswona i ya masiku mo leha ku fika kwihi.